Abagqugquzeli abaningi bey'nkundla zokuxhumana bake babike ukuthi kukhona abaxhasi abake bafise ukuthi bangabe besavesa ububona njengokuthi bangabisaba ngamahlaya, azwisa abanye abantu buhlungu, noma angeke aze ahlale kahle kwabanye abantu, ngakho-ke bake bakuzwise ukukhala kwabo ukuthi kwesinye isikhathi kuye kufanele ukuthi bangabisabuveza ububona ngenxa yokuthi bajahe ukuxhaseka.

Mngani, kade ngiyichithela isikhathi lapho ey'nkundleni zokuxhumana u-Facebook. Uma ngithi ngithi ngiyabheka kukhona indawo ebizwa nge-Rebirth Centre. Le ndawo le iveza amakhono ahlukahlukene kuye, kuyaye kube khona abaculo abangafani, abaculo abayiculela i-reggae, abaculo abacula i-jazz. Ingichaze kakhulu leya ndawo. Ngiyafisa ngelinye ilanga sikesiyoyibona.

Indima edlalwa ngabagqugquzeli bey'nkundla zokuxhumana isinkulu kakhulu. Emva kwesikhathi sekubonakala ukuthi njalo uma beveze into abayithengile bayigqoka beyincoma mese umuntu aqede atshengisa ukuthi uyithenge kuphi nendawo. Leyonto yenza ukuthi abantu ade bembuka kulezoy'nkundla lezi zokuxhumana bafise nabo ukuyithenga lento mese.

Umhlaba esiphila kuwo manje uqhakambisa izindaba ezibhalwe abagqugquzeli bezinkundla zokuxhumana, noma-ke besakhona abasathamela iziteshi ze-media zendabuko kwazise nazo zikhona ey'nkundleni zokuxhumana. Ngakho-ke, ukusebenzisana kwabagqugquzeli ney'ntatheli kungayimpendulo ekutheni iy'ndaba ezibhalwayo zithembeke.

Isizathu sokuthi sikhumbule ezinye izingoma kunezinye, kubangelwa ukuhlanganiswa kwemizwa kanye nengoma nokuyijwayela ingoma ngokulaleliswa yona njalonjalo. Izingoma ezihehayo ilezi esivuselela imizwa eminingana.

Ukuze alawule indlela yoku holela abasebenzi, kungadingeka ubaba Sompisi angene ebhange kwi-inthanethi mese eya esigabeni samabhizinisi sokukhokha, mese efaka imininingwane yabasebenzi ukuze ahlele iy'nhlelo zokubakhokhela ngosuku olukhethelekiyo nyanga zonke.

Umculi engimthandayo wangena ngephutha endimeni yomculo wafakekwa kulo mkhakha ngokuthi bamcele acule eculweni ekwakucula khona umngani wakhe lo ayemphelezele. Ekugcineni-ke wacula yedwa. Lapho ucula amaculo enesigqi se-Afrika, amaculo akuthathe akubeke emandulo.

Abantu abathikamezekile ngokomqondo nalabo abakhubazekile benziwa inhlekisa kwi-inthanethi. Bangavikelwa kwizixhwanguxhwangu neziqhwaga zakwi-inthanethi ngokuthi kubekhona abagada imibhalo kwi-inthanethi, imibhalo engase ivusele usizi ukuze abalawuli bemibhalo bafake izixwayiso zokuthi le mbhalo ingase ihlukumeze abantu abathizeni.

Ngaphambi kokusebenzisana nomgqugquzeli thizeni ngingaqale ngihlaziya izithameli zakhe kanye nemikhiqizo yakhe, ukuze ngihlole ukuthi siyahambisana yini. Uma-ke sobabili sivumelana ngokuthi siyahambisana sekungafanele-ke ngenze ikontileka yesivumelwano enemibandela efana nezinxephezelo kanje.

Into engasiza abagqugquzeli bey'nkundla zokuxhumana kule zimo ukuthi babe nemibhalo yokuzihlangula. Kule mibhalo bangasho ukuthi abasibo abaluleki abaqeqeshiwe nolwazi ulwazi lwemicabango yabo nesipiliyoni sabo.

Ukuze kunciphe ukonakala ezinkundleni zokuxhumana, kungadingeka izinqumomgomo eziqinile ukuze imibhalo efakwayo ihlezi igadiwa. Kungadingakala nokuthi kukalwe isikhathi, umuntu asichitha ey'nkundleni zokuxhumana nanokuthi indlela abantu abaxhumana ngayo nabanye ibe nezindlela zokubikwa uma ingase ingabi yinhle.

Ukuze ngilondoloze ukwethembeka kwami, ngingavuma ukukhathazeka, ngiphinde ngithathe izinyathelo zokuthi ngilungise futhi ngithuthukise imikhiqizo yami. Ukuze kubuyeke ukuthembeka kabusha kwezithameli zami.

Ukuze sikale impumelelo yethu, kungafanele sikwazi ukubala izithameli zethu, izithameli zethu singazibala ngokuthi sikhokhele izikhangiso. Kuma-ke sesingakwazi-ke ukubala izibalo zabathameli.